Letseno la motsadi kgotsa bokgoni jwa go duela di gafolela kgotsa go tsamaisa account-o, modiri ya dikoloto boemo jwa tiro, diakhaonto tse di leng teng, di tokomane IT e e maleba.

Mekgwa ya kgwebo, di-fee, dikgwebo le melemo, mokgwa wa dikoloto, tshegetso ya bareki, mokgwa wa go bapisa dikarata, lekola APR di-fee le dikgwebo ka go bapisa mmogo, akanya ka mekgwa ya gago ya go dirisa madi go tlhopha karata e go thusang go gaisa.

Tlhokomelo ya sekolo ya dikoloto le histori mo dikopo tsa dikarata, nngwe monyetla wa go amogelwa e e kwa godimo e oketsa monyetla mokgwa wa dikoloto histori e e botoka e ka tsenya mokgwa o mogolo. Mokgwa wa go tokafatsa score kgotsa histori, duela le dikoloto tse di leng teng ka nako, boloka dikoloto tsa karate di le tlase.

Diphoso tse di tlwaelegileng tseo o tshwanetseng go di tila go dira dikopo tse dintsi ka nako e le nngwe go se tlhokomele ditshenyegelo, dikoloto kgotsa ditshenyegelo tse di fitlhegileng go neela tshedimosetso e e sa siamang kgotsa e e sa feleletseng le sa feleletseng tsela ya go dira kopo sentle bapisa dikarata pila, nna boammaruri le go nnela tshedimosetso e e feletseng, lekola mokgatlho wa gago wa madi.

Seabe sa go bala le go otlolola melawana le maemo, nngwe ditshenyegelo tsa APR di bontsha gore re o tla le fa bokae fa o sa dueletse madi otlhe go tlhoka go di bala go ka go tsosa dikoloto tse di kwa godimo. Pedi, ditshenyegelo le dikgwebo, ditshenyegelo tsa ngwaga go diega go duela kgotsa go goga madi ka karata di ka oketsega ka pele. Kakaretso go bala le go tlhaloganya maemo go go sireletsa mo ditshenyegelong tse di fitlhegileng go go thusa go dirisa karata sentle mme go thibela dikoloto tse di feteletseng.

Go tlhaloganya ditshenyegelo, thuto ya madi e thusa batho go lemoga theko ya nnete ya go adima dikoloto tshenyegelo le dikotlhao go rulaganya madi sentle thuto e ruta batho go dirisa madi mo tekanyetsong ya bone ba dira go fetelela mo ditshenyegelong, kakaretso, thuto ya madi naya batho bokgoni jwa go laola dikarata tsa ka e seng go letla dikarata go ba laola.

Dilo tse dibanka di di akanyetsang go amogela karata ya o mongwe mokgwa tlhoko wa madi o bontsha ka fa o ikarabele jang ka teng ka di kolota. Madirwa a letseno a bontsha bokgoni jwa gago jwa go duela maemo a tiriso, tiro e e tsietseng kgotsa kgwebo mokgwa wa madi a a nayang kwa tshimologong ka o ikaegile ka prime rate e beelwang ke banka kgolo o fetolwa go ya ka kotsi ya gago fa mo kgwa tlhoko wa gago wa madi o le kwa godimo fa godimo go le tlase fa o le bokoa madi a tla nna kwa godimo go ka nna le ditšhono tsa tshimologo mme morago ga moo a boela kwa dithekong tsa nnete.

Dikgololosego tsa tshebeletso ya overdraft, madi a a oketsegileng a bona ka pela fa a tlhokega, e kgonagala e lefa madi mo go a o a dirisitseng, e thusa mo tsa tshoganyetso kgotsa fa madi a sa lekana dithibelo tsa tshebeletso ya overdraft ditshenyegelo tsa ka poloto di kwa godimo feta dikamano tseo di tlwaelegileng e ka baka go fetelela mo ditshenyegelong fa e sa laolwa sentle banka e ka fokotsa kgotsa ya fedisa tšhono nako nngwe le nngwe.